Izinto ziphucukile kule mihla. Ndiyayiqonda into yoba kudala kwakuchithwa ixesha uyofolela imali yegranti ukuze uyikhuphe, akusenziwa njalo kule mihla. Ezona ndlela zilula yokukhupha imali namhlanje kukusebenzisa ii-ATMs, kukusebenzisa amakhadi akwaSASSA, uye kwiivenkile okanye usebenzise ii-app. Siyayazi mos ukuba abantu ngoku banee-app. Akusekho sidingo ke sokuvuka kusasa uyokufola ngoba kugcina ixesha, imali kunye nokhuseleko lwakho. Ngamanye amaxesha ke ukuze ube ufika kwangoko, funeka ubheke nasebhankini uwenze ieWallet okanye ulungiselela ukutshintsha indlela yokufumana igranti yakho.

Into ebangela uba ndicinge ukuba abantu abaphangela sigxina kwimisebenzi ebhatala imivuzo encumisayo bayasilela ekuvuleni umasingcwabane yinto yokuba bayazazi bona uba basoloko benemali. Nokuba kungenzeka ntoni na. abanayo into ethi mababeke besitya. Bayalibala into yokuba xa ubeka kwangethuba, ezinye izinto ungakwazi ukukhawulelana nazo. Amaxesha amaninzi ke bayazazi bona ukuba nokuba kungavela eyiphi na ingxaki bangahamba boboleke imali bavunyelwe ngoba kaloku uthi uzufumana imali, ube uphangela kumsebenzi osisigxina. Abasiyingi into ethethwa ngamaXhosa ethi funeka utye ubeke usitya. Yiyo loo nto amaxesha amanintsi besoloko bengayikhathalelanga into yee-insurances. Enkosi.